Ewem iyalizalekisa ngoba nicedisa kumakhaya angathathi ntweni, incede namalungu asekuhlaleni ngoza nemisebenzi yokupheka kumanina. Kwaye incedisa abafundi babe nento yokutya ezikolweni ezihluphekayo yehlise nenani labantwana abangayiyo esikolweni.

Ndingathi mna ukhona umehluko engekho, ngoba umehluko uba khona xana kusandokwenzeka isiganeko esithile emva koko kuyekwe. Amagosa karhulumente ajongana nengxaki ephambi kwayo akazami ukuyithintela.

Kufuneka afunde izinto ezininzi ukuze aqiniseke ukuba uyayazi indlela yokulondoloza impilo yosana ukuquka ukuncedisa nokukhathalela impilo yosana lwakhe.

Indenza ndizive buhlungu kwaye ndiphoxekile ndinomsindo ngaphezulu. Izibhedlele yeyona ndawo kufumaneka kuyo uncedo. Ukuba andilufumani uncedo kubo ndiza luthatha phi? Umntwana uzagula , uzawugula.

Iipilisi ezinyanga uxinezelelo lwengqondo zingaba nemiphumo emibi kuquka ukudinwa, isiyezi okanye utshintsho kwimudi.

Iingxaki eziphambili abantu basemaphandleni abajongana nazo xana kukho izikhukhula zininzi ezifana ee-transport, uncedo balufumana kade ngoba bakude neendawo zoncedo. Kuye kube nzima nokufikelela koncedo, abantu abaninzi baphulukane nobomi babo abanye bonzakalele. Abanye zinto zabo namakhaya abo. Uncedo lufike sekonakele kakhulu, namagosa karhulumente athathe ixesha ukuza ukuzonceda.

Ndicinga lungancedwa kukufundiswa kwabantu banzi ngesi sifo kuphele kuphume amaphulo karhulumente azoncedisa oku, kutyalwe oonontlalontle abazoncedisana noku nee-social worker, bongeze ulwazi eluntwini. Nasezikliniki oonesi bayeke ukuba khetha babacalule kwezinye izigulane kuba yonke le nto iqala ekliniki nasezibhedlele ukuze ifike ezilokishini.

Hayi, andinokuya. Ngezizathu ezifana nokuthi andingomntu okholelwa kubo aba bantu kwaye neendlela zabo nezakhiwo zabo azikho semgangathweni onokuhlala isigulane. Nokuthi iindlela zabo namayeza abo ngoqashiqashi, abanaso isiqinisekiso sale nto bayithethayo.

Mnumzana obekekileyo, ndithanda ukwenza isicelo, sicelo eso sizawunceda malunga nokunyusa ingxowa ezoncedisana nabafundi abafika belambile esikolweni abangakwaziyo ukusebenzisa kakuhle emagumbini okufundela. Abanye baza belambile abanye balamba kwalapha esikolweni, bafika besifa rhoqo yindlala. Inani labantwana abangaziyo esikolweni liya linyuka, bendiya kuvuyiswa yimpendulo yakho. Enkosi.

Ndicinga kumele kutyalwe izithuthi ezincinci noba zihleli ezikolweni ezikufitshane okanye kuqashwe amalungu okuhlala ukukhawulelana neenqwelo yezigulo nezihlala zilinde ixesha likaxakeka.

Ewe, kukho izifo ezininzi ezichaphazela abantu abangamadoda. Izifo ezizesifuba ezivela kuthuli kwimisebenzi yasezimayini, ukonakalelwa kweendlebe ukuva ngenxa yeengxolo ezinkulu kwimisebenzi yezolwakhiwo, izifo zezikhumba ezivela ekusetyenzisweni kwamachiza ayingozi kwimisebenzi yezolimo. Abaqeqeshi bazama ukunciphisa iingozi ezinje kunye iimpilo zabasebenzi ngokuthi babanike izixhobo ezifana nee-mask, babaqeqeshe ngokhuseleko kwaye baqhube ukuhlolwa kwabasebenzi rhoqo.

Abantu abaphila nesifo se-HIV bangaphila ubomi obude nobusempilweni ngokuthi bathathe amayeza abo ii-ARVs ngokuchanekileyo rhoqo, batye ukutya okunesondlo kwaye bazilolonge bahlale besegazini.

Mzala, ungakhathazeki uzalufumana uncedo olufanelekileyo. Qiniseka ukuba uyazisa yonke imibuzo onayo kunye neenkxalabo onazo koogqirha kunye noonesi. Cela ingcaciso ukuba awuqinisekanga okanye awulwazi ngento ongayaziyo kwaye yiba nolwazi ngamalungelo akho njengasigulane.

Le yimeko enzima kakhulu kwaye izisa iimvakalelo ezininzi. Isigqibo malunga nokuba uqhubeke ukhulelwe sisigqibo somntu ngamnye kunye nosapho lwakhe. Kubalulekile oomama bafumane ulwazi kunye nenkxaso. Abantu abaninzi abaneDown syndrome baphila ubomi obugcweleyo. Oomama abaninzi bamkela abantwana babo ngokuvuyisayo.

Iinkonzo zomlilo zinemicelimngeni ekufikeleleni ngokukhawuleza ematyotyombeni ngenxa yezizathu ezininzi ezithi zifane neendlela ezingafikelelelekileyo okanye ezisemaphandleni, ukungabikho kwezixhobo ezaneleyo, iimeko zeendlela ezimbi kwaye nokuxinana kwezindlu.

Njengatitshala ndiza kuqinisekisa ukuba lo mgaqonkqubo udluliselwa kubafundi ngokuthi ndichaze ngokucacileyo imigaqonkqubo kunye neenkqubo zenkxaso ezikhoyo kwisikolo. Ndincedise abafundi ukuba baqonde amalungelo abo.

Uxinizelelo lwegazi oluphezulu luye lungabonakalisi mpawu ezicacileyo kwiimeko ezininzi. Kodwa kwezinye iimeko abantu banokuba neempawu ezifana nentloko ebuhlungu, ukudinwa, isiyezi, ukudumba kwamalungu omzimba, ukopha ngeempumlo nokuphefumla nzima.

Hayini bantwana, yekani le nto niyenzayo. Akukho, akukho nto imbi ngokutya kwesikolo kwaye ayithethi nto ngobomi bentsapho yakho kunye nekhaya lakho. Masikhumbuleni ukuba sonke sineemeko ezahlukileyo kwaye kubalulekile ukuba sixhase omnye nomnye.